ku xava airtime i kumbe ku xava data hi ku tirhisa bangi kumbe cellphone banking swi olovini hi ku lani already nambara ya wena u va u yi edini ko va ku mhaka ya ko ku u tlhava nambara ya wena u ba na ntsengo lowu lavaku wona wa airtime kumbe wa data se heta u proceed-a u ba pin compare ku loko u famba kumbe u nga ri na mali wa ha xava hi da hi khadi.

u yi twisisa hikuva u swi tiva ku number foni leyi u yi tirhisaku yona ya app hi leyi nga kona fonini ya wena xin'wana na xin'wana loko xi endleka app-eni va ku sendela meseji hi kona la u vonaku ku ok u tiyisisini ku app le ya wena yi sirhelekini na xin'wanii na password-i leyi tirhisaku yona, hi leyi tivaku hi wena u ri wexe hi leyi i nga yi endla bangini ya wena na loyi a nga ku pfuna, hiswona swi tiva ku ok app ya wena i sirhelekini, na loko u tshama u karhi u cheka balance u kuma ku mali leyi nga yi siya tolo ya ha ri yona ya namuntlha hi ko ku vona ku app ya wena yi sirhelekini.

Loko u nga hakeli swikweleti swa wena ebanki, swi ya hi ku loko wa ha sungula ku teka swikweleti u tsarise ku u na movha kumbe u na yindlo kumbe u na yini swa le ndzeni ka yindlo swo khomeka, se bangi yi kota ku yi teka swilo sweswe yi ya xavisa swoho yi vuyisa mali ya yona, hi sweswo swikoxo swa bangi yi xi endlaku, loko tsandzeka ku hakela ya ku va ku blacklist-a, va teka swilo swa vona vaxavisa.

bangi yo fana na Nedbank hi yona ni vonaku ku ri yi simple hi ku yi na ti-student account, yi kota ku pfulela vana va xikolo tibangi na bangi yo fana na Capitec wa swi kota ku wena u tshama swin'we wa ya teka account eka capitec kumbe eka bangi ya FNB u ya n'wi pfulela eka Capitec, se swi va swi ri lula sweswe.

Xa ku sungula mi fane ni tiva nkoka ku why ndzi senda a mali hi wona, xa vumbirhi ni fanele ni tiva ku ri cellphone kumbe bangi leyi ni sendela yona hi leyi ni tirhisaku yona na mina, xa vunharhu i ku ni langutisisa ku ntsengo lowu ni sendaka wona, hi wona lowu ni la ku sendaku wona wona hi wa correct, xa vu four ku loko ni ba pin hi yona pin leyi ni tirhisaku yona.

Swi na nkoka ku va na insurance ya vutomi i ku loko i hindzile emisaveni, lava nga sala ku va ku lahla va nga va va ri na wa timali ku lava va ku va lahla, timali to fana mabokisi swakudya swa ku xavela vanhu va ta nkosini na swo famba. swi na nkoka ku va na insurance ya ku khavhara wa ha hanya ya ku loko u hindzile emisaveni u heleketiwa ndlwini ya wena makumu i ri xiximeko.

u nghena ka app ya wena u langutisa ka swilo leswi a wu log-e ka swona ekusunguleni app le ya wena, u log-a out ka tifono hinkwato kumbe u tsutsumela kwini a Capitec u ya pfala ti-app letin'wani ti nga kona ka tifoni leti n'wana u lavisisa ku xi maka njhani, u vhela u cinca na tinambara ta wena na ti secret number ta wena.

Switandzhaku swo lomba mali ka vamachonisi i ku va famba va ku lavalava va xavisa leswi nga na swona kumbe loko va nga ri nawini maphorisa va mu khoma hinkwenu hi ku swi va swi nga ri nawini. Se switandzhaku swa ku va u lumbe mali ka machonisi swi tele ngopfu swi tele ngopfu.

Switandzhaku swa kona i ku kuma ku lwa wun'wana wa ximbirhi a nga nghenanga swikweleteni wena u nga le swikweletini swi tshikelela wena lowun'wana wa ximbirhi a nga ha swi ngheni yena i ti byela ku i endla swa yena tikhonweni. Se swi ta hlupha wena n'wini wena u nghenaku swikweletini hi timhaka ta vukati hi xi hexe, se swi ta vanga na le khombyeni hi ku ku loko ti nghenisa swi na ku nkumba ku a mi le ku tirheni vumbirhi bya n'wehe.

A hi ndlela leyinene yo endla bindzu hi ku bindzu leri ri hetelela ri va ri tshikilela wena ri va ri siya wena eswikweleteni leswikulu ku tlula leswi nga ye u ti kuma u endle swona, ri tshikelela na miehleketo ya wena wena ho tirha ku tshama u karhi u tirha ku hleketa u tirhela munhu . Se a hi bindzu ra kahle ro endla na munhu i bindzu ra ku va ra vuxisi ra ku scheme-a ma munhu.

ti pfuna vaaki ku van'wani vaaki va va va nga ri na mitirho va nga va nga va nga tirhi se tindlela leti to nyika vaaki mali hi ti cellphone ta olovisa naswona hikuva muaki u kota ku before a va a khome mali hi voko wa swi kota ku ya tirhisa karata ra bangi a xava swin'wana na swin'wana. Munhu loyi a khoma mali hi voko u nga koti ku yi tirhisa swi swa nkoka, se ti tirhisa mali hi tindlela ta ti cellphone ni vona ti ri na nkoka swinene.

i swivangelo swo fana na ku xava tiyindlo kumbe timovha kumbe van'wani va endla ti-loan ku pfula swibindzwani swa vona, hi swona swivangelo leswi swi tolovelekaku ku vanhu va endla ti-loan va va ti-loan emabangi, wu xava tiyindlu na timovha kumbe ku pfula mabangi kumbe ku pfula mabindzu.

swi na nkoka ngopfu ku tikhampani ta ta ri hi ndzindzakhombo ti ri na nkarhi wo rindza hi ku ti va ti fambisa swilo swo fana na timali so, se mali yi fane yi va yi rindziwa, yi va yi rindziwa fa ne yi va yi fane va na ti-insurance ku ri ku ku va ku ku ku va na makhombo ya mindzilo yi kota ku rihiwa.

Van'wani va va ku va ku ri timhaka ta ti-emergency kumbe ku lava ka mali ya ku pfuna swin'wani hi xihatla, van'wani va ku ri timhaka ta ku maybe va la ku xavela vana xiambalo a vatirhi van'wani va yisa mavana xikolweni a vatirhi van'wana ku va ku ri vusofa bya ku vatirha mara a va na koti ku tirhisa mali ya muholo wa vona hi nkarhinkarhi se swi va endla ku va vanga swikweleti etibangi.

Loko fika ka ku nikana mali kumbe ku khomisa munhu wo karhi mali yo hlaya swi lava ku ri na ku tshembeka hikokwalaho ka ku mundzuku loko mi nga kanganyisani kumbe wun'wani a nga ti kumi mi nyike munhu wa wrong kumbe munhu wo ka a nga tshembekanga loyi a nga ta kota a kuma a baleke na mani loko kumbe a nga ti kota a tikuma a mi rhambele swigevenga swi ta teka mali se swi kahle ku ku ri na ku tshembana kumbe ku nawu munhu lweyi mi n'wi tivaku ku lweyi a nge pfuki a endla problem.

Loko u pfula khadi ra bank-a u va fane va u va u khome karata ra wena ra vutitivisi na ID number fane u va u khome na phepha ra ndhuna kumbe phepha ra le ndhuneni ya le kumbe phepha ra xitandi u ti tivisisa ku we u tshama kwini u fane u va u va ku ri na munhu sayitini a va na bangi yin'wanyana a nga ta ku pfuna hi akhawunti number u kota ku ku pfuna ku pfula karata lero.

Ku tshembana i ku u swi tiva ku munhu lweyi i munhu wo karhi i mhana manimani kule hi endla swilo swa so ni ku na swin'wani u kuma ku vavasati va tivelana ku okay lweyi i xota hi swo karhi loko hi tlanga na lweyi ha n'wi endlela xo karhi lweyi hi n'wi endlela xo karhi so hi swo swi vangaku ku tshemba ku u kota ku tiva ku munhu wo karhi hi n'wi endlela xa karhi na yena ta ta ta hi pfuna hi n'wi endlela xa karhi se swi na nkoka lowukulu ngopfu sweswo ku va mi tshembana.

I ku va pfuna hi ku yisa vana va mufi exikolweni loko u ri mufi ta va a ri na vana kumbe yi va pfuna ku va xavela swakudya n'hweti na n'hweti u kuma ku lowu mufi a ko va yena lweyi a tirha kumbe lweyi a xava swakudya kumbe yi va pfuna hi ku loko mufi se a hundzile a lahliwini yi n'wi chelelela e ribye kumbe lani ka kahle mufi mi nga ta n'wi tsundzuka kona loko mi n'wu vhakachela.

I vuvabyi hi ku loko o za u lomba mali kan'we swi ku endla ku n'hweti na n'hweti u lomba mali endle n'hweti na n'hweti u lomba mali swi endla ku u va na machonisi va ku tala kota ku u lomba timali tindhawu ta ku hlaya se swi nghena swi ku vangela vuvabyi bya mbilu vuvabyi bya miehleketo.

wa vutomi i inshurense leyi wena u yi apulayaku ku la ku yi ku pfuna hi loko u kuma ku hundze misaveni yi ku pfuna hi swa ku lahla hi ku lahla hi ku ku veka ya ndzindzakhombo lo wa insurance wu pfuna ku wu pfuna hi ku ku veka na ku hlayisa lava nga ta va sele vana lavatsongo.

Ku hunguta ntsengo wa tibangi swi ya i tindlela ta ku hlaya ku ha ku sungula ku ku hunguta ma-withdrawal ya we ya timali xa vumbirhi i ku va ku ti-debit order ta wena loko ti fika ka ha ri nkarhi u kuma ku ti ri na mali ku ti nga vi na ti-extra charges.

I ku loko u ri na bangi ra khadi u na khadi ra bangi a swa ha boheki ku u ya fola tilayini kumbe u khandziya u ya mavhengeleni wa hakela wa kota ku koka mali ya vona hi siku ro karhi swi ku hungutela nkarhi swi ku hungutela na distance.

I ku loko mali u yi fixed account i ku mali yeleye u yi xo karhi a wu yi withdraw ka siku lero u ta yi withdraw-a ka siku ro karhi ku na swo karhi u nga yi vekela swona se yi ku pfuna ku hlayisa ku loko ka nkarhi wa so na ku endla swa so siku ra so ya ko yi va yi ri ko kusuhi.

Makhadi ya xikweleti ma tirha ku ku pfuna ku loko u la ku xava swilo ma ku hungutela ma ku nyika ti-discount na loko u la ku hakela swilo loko u kota ku hakela hi lula u nga ze u ya mavhengeleni kumbe vhengele rin'wani na rin'wani ma tirhiselana loko u ri na vhengele ri kusuhi u kota ku hakela ka rona.

Mhaka ya ku tirhisa tibangi kumbe inthanete yi olovisini ku hunguta nkarhi wo yima tilayinini nkarhi wo khomelela mali u nga ta famba khutuziwa la tindleleni se swi hungute ntlimbanyeto wa tilayeni na vukungundzwani bya ku khutuziwa la mapatwini.

Swa hambana i na swa hambana hi ku tidyondzo leti lembe na lembe ta cinca tin'wani ta nghenelela tin'wani ta tlhela ti va ti tlhandlekala hi yin'we tin'wani ta hungutana se i ta ku timali ta ku hakela dyondzo lembe na lembe a ti fani ta ya henhle ku hi ku ya ka tidyondzo na vuswikoti bya kona byi ya karhi byi ya henhla.

Ku xava movha hi xikweleti tirhisa xikweleti ni vona swi ri kahle ku xikweleti u kota ku va ku vekela ntsengo wo karhi loko u hakela wona ku fika tin'hweti to karhi kumbe malembe yo karhi ku tlhandlakambirhi va kota ku ku nyika na insurance ku loko movha yo kota ku tlhakisiwa kumbe yi hlangana na tinghozi va kota ku ku lunghisisela yona kumbe ku kumela yona ku tlula loko u yi xava hi cash ku cash ta yi nga na insurance.

Xa ku sungula ndzi ta vutisa ku loko ni pfula akhawunti ku ta laveka yini na yini xa vumbirhi ndzi vutisa hi timhaka ta akhawunti number ku loko ni lava ku chela mali ni yi endlisa ku yini xa vunharhu ndzi vutisa hi ma withdraw ya mali ku ti-ATM leti ni nga ta teka mali ka yona kumbe michini ni nga ta teka mali ka yona ni tekisa xinjhani ni xa vumune ndzi ta vutisa ku hi loko ku ri hi chela na app lani va ndzi dyondzisa ku tirhisa app i machelelo ya mali na ma amukelelo ya mali.

No n'wi hlamusela hi laha ka ku ku loko a chela mali i ku loko mali leyi nga ta ta ka mundzuku yi va ya ha helelile loko a nga chelanga mali a ha ku pfula bank bangi va ta lava ku koka mali ka mali leyi taku ku va kota ku hakela mali leyi ya ku khoma khadi va nga ku ku nyika yona wena khadi ra wena ri nga vi na zero zero se ku khadi ri nga vi na zero zero i ku va u chela katsongo kwalaho u nga ta kota kona ku loko mundzuku ku nghena mali ku va ku ri na nchumu.

I ku va ku masiku lama mali a ya hi khomeki voko ya lahleka ya yiviwa se loko yi ri ndzeni ka bangi yi va yi hlayisekini a ku na lweyi a nga ta yi touch handle ka wena n'wini.

I ku a ya ebangini a kombela three months bank statement a vona mafambiselo ya akhawunti ya yena ku swi fambise ku yini lerin'wanyani i ku yena n'wini a swi vona ka app a pfula foni a swi vona ka app ku yi tirhisise ku yini n'hweti yeleyo bangi ya yena.

Ku loko a nga ri na bangi masiku lama loko u tirha tikhampani ti tirhisa bangi ku munhu se va nge koti ku ya ku hakela naswona ku loko na bangi a wu nge koti ku hlayisa mali ya wena ya leyi nga ta va yi khomile u ta tshama u karhi u yi tirhisa.

I fane a swi tiva ku a nga xerhi na munhu pin ya yena ya ku teka mali xa vumbirhi i ku a tshama a hlayisile khadi ra yena xa vunharhu i ku loko a landza mali bank a nga kombela munhu un'wana.

akhawunti o ka u nga yi pfalanga mali liyani ya ku bangi bangi .

I ku va yi charger mali ya ku .

I ku va loko yi kokeka yi loko va lahlekeriwe hi karata munhu karata ra wena teka.

Magoza lama munhu a fanekeleke ku ma teka loko a akhowunti i ku a ya ya bangi fonela kunene nomboro ya bangi leyi.

I ku loko mali yi nga humi nkarhi wihi na wihi u kota ku loko u yi vekile nkarhi wa swilo swo karhi u endla swilo swa wena hinkwaro wolowo teka nkarhi wolowo u ta va u nga fikelelangi ku i yi withdraw u tlula ku loko yi veke ka savings nkarhi wun'wana na wun'wana.

Fixed account i mali liya u kuma ku yi a yi le ka ti-savings i le hansi mali yeleyo a wu koti ku yi withdraw nkarhi wihi na wihi u fanele u rhanga u yi transfer i ya le henhla ka ti-savings kumbe u ya le ka ATM u yi susa hala u yi sala hi kona u nga ta kota ku yi teka mali yeleyo a yi tekeki nkarhi wihi na wihi u fanele u rhanga u yi endlela notice before u yi teka.

Ndzi titwa ndzi nga tsakanga hikuva ku ni twa nga ri bangi yi yiva mali ya mina kumbe yi teka mali ya mina hi vutsotsi kasi hawa banking yi teka mali ya yona ya ti-charges ku va va ni khomile mali mara swona ni twa swi nga ndzi khomi kahle hikuva bangi ni tiva ku ri yona yi fanele yi khoma mali mahala.

Mbuyelo wa ku pfula akhawunti ya wena ya bindzu i ku akhawunti ya bindzu yi na ti-interest ta ehenhleni ka yona the more mali yi tshama laha the more ku va na mali leya interest yi nghenaka laha ka yona.